Gore a sekolo se mo molaong le gore ke ditokomane tse feng tse di botlhokwa tse e leng gore ba ka di lebelela go netefatsa gore ba ka adimana ka karata.

Go nale mefuta e le mentsi eo e farologaneng ya dikarata. Re na le dikarata tseo re di bitsang tsa di-savings-e, go na le tseo tsa di check-e e mme dikarata tseo di farologane thata ka gonne go na le tseo re di dirisang go kopa madi mo go tsone.

Ka gonne batho ka bontsi ba na le hisetori ya go sa patele dikoloto tsa bone mme ke ka moo banka e netefatsang go dira dipatlisiso tsotlhe ka ga wena pele o ka tsenya kopo ya karata.

Motho o tshwanetse go netefatsa gore o eme sentle ebile o letlelegesegile gore a ka tsenya kopo ya karata ya sekoloto.

Go botlhokwa thata go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumalano ya karata ya sekoloto pele ga o dira kopo, pele ge o ka saenela tsotlhe.

Go botlhokwa thata gore fa o le motho o nne le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho ka go dira ditshweetso tseo di siameng ka ga madi.

Dilo tse e leng gore banka e di tsaya tsia, ke go lebelela gore a hisetori ya gago e eme sentle ebile a o tshwanelwa ke go ka dira kopo ya madi.

Go botlhokwa thata go dira overdraft facility ka gonne o kgona le go bona tsotlhe mme o tlhaloganye tsotlhe ka ga kopo ya madi.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a a fetang a o a adimileng mo account-ong.

Di ama madi a motho a dirisang ka gonne banka e na le diporesente tse o e leng gore di a tsaya mo mading ao a gago ao mme wena o sala ka madi a leng mannye.

O tshwanetse go ithuta ka tsa ga madi mme o bale melao le melawana yotlhe pele o ka adimisanang kapa wa adima madi mo bankeng.

Go botlhokwa thata go ka itse le go batlisisa ka ditsela tseo o ka tsayang loeto mme le go dirisa madi a go tsaya loeto gore di bereka jang.

Forex-e ke tsela eo batho ba dirang madi ka ga yone, mme seo se tlhokagalang fa motho a batla go dirisa forex ke ditokomane tsotlhe tsa gago tse di botlhokwa tse di bontshang gore ee, o motho ebile wa letlelesega go ka dira seo ba se bitsang ba re ke forex-e ebile o tlhoka le bank account-o.

Ke utlwile dikgang di le dintsi ka ga forex mme seo se ne sa dira gore ke nagane thata ebile le go kgatlhegelwa gore le nna nka nna mong wa batho bao ba dirisang forex.

Fa o le motho o tshwanetse go itse tsotlhe, melao le melawana ya gore o ka ya go dirisa dilo gore e tle e re motlhang o latlhegelwang ke madi, o itse gore go tlile jang.

Ke ne ke tla mo rotloetsa gore a ithute thata pele ka tsa forex pele ga a ka dirisa madi a gagwe mo forex-eng.

Nka itumela thata ge nka gapa madi mo forex, ebile sa ntlha se nka se dirang ka madi ao a ke a gapile mo forex, ke go agela mme wa ka ntlo le nna ke thuse bokgaitsedi ba ka, le nna ke ithuse mo ke tlhokagalang teng.

Seo nka se dirang ke go tsena ke dirise founu ya ka mme ke botse Google dipotso, ke kgone go tlhaloganya seo ke tlhokang tlhaloso mo go sone.

Di re ama thata re le batho.